Kgetlho la ka la ntlha ke palama sefofane ke ile ka ikutlwa ka re mmele wa ka o a tsamaya, moya wa ka o a tswa mo mmeleng wa ka ka gore ke ikutlwile ka re go na le selo se tswang mo mmeleng wa ka.

Batho ba bantsi, batho ba bantsi ba tshaba sefofane ebile ga ba ipone ba palame sefofane. Nna ke ne tlo bolelela batho ke re batho ba sa tshabe sefofane. Sefofane ke selo se kgoneng gore o kgone go fitlha ka speed e ebile o fitlha ka nako mo o yang teng.

Tsala ya ka e tshwanetse e reke tekete ya sefofane seo sa ko Nigeria, a kgone a kgone go patala sefofane seo a tle o kgone go fitlha ka nako moo a yang teng.

Dibese ke tsone dilo tse lokileng ebile gape di nka nako gore o fitlhe mo o yang teng mare go fitlhela ko mading a o a patalang o patala madi a mannyane.

E le gore dikgwebo tse dintsi di latlhe mokgwa wa go dirisa karata ya pampiri e ka gore batho ba bantsi ba ba tshwara poo ebile ka batho ba bantsi ba latlha ditšhelete tsa bone ba patale ba ba re ba patetse.

Ka gore o bona motho fa a kena ko gare ga bese a dumedisa ebile a bua le batho sentle.

Dikotsi tse dintsi tse dirang gore batho ba ba di re strike ke gore fa ba sa patala ditšhelete kapa madi a ba tshepisitseng one ebile batho ba tshwanetse gore ba eme mo di-bus-e di emang teng.

Ka gore batho fa ba patalela di-bus-e ba patalela di-bus e ka nako e ba dumelanang ka yone ebile di-bus-e le tsone di tloga ka nako e batho ba tlabe ba pataletseng ka yone.

Ke ile ka siuwa ke bus-w ka gore ke tsogile ka nako e e sa leng ke sa tshwanela go tsoga ka yone ebile fa ke fitlha teng bus-e eo e ile ya tsamaya.

Ke ile ka ka maikutlo a ka a sa siama tota ebile pelo ya ka e ile ya ba botlhoko.

Dibese ga di tsamaye mo tseleng tsotlhe ka gore go na le dikoloi tse tsamayang mo ditseleng tse dingwe tse sa batlegeng dibese e le dikoloi tsa di-taxi.

Di thusa haholo ka gore batho ba bantsi ga ba na tšhelete kapa madi a go patala di-taxi le di-airplane jaanong ba sebedisa di-bus-e ka gore di-bus-e tsone madi a tsone a ko tlase haholo.

Nna ke ka fa dibese ke re lesome ka tsone ka gore tsone di-bus ga di na bothata ebile di tsamaisa batho ka ka madi a ko tlase ebile di thusa batho le ka morwalo ya tsone.

Ke ikutlwa ke le botlhoko ka gore dibese ke tsone dilo tse batho ba nagana go di patala jaanong fa ba di kgaola gore batho ba sa di dirisa ke ikutlwa botlhoko ka seo.

Go tsamaya ka dinao go a thusa ka gore e thusa le mmele gore mmele wa motho o dula o siame o sa ba le ditulo tse dintsi.

Letshwao le le diretsweng for batho mo tseleng ke letshwao la go bontsha gore go na le batho batho ba kgone go feta moo kapa wena o tsamaya ka bese kapa koloi o tshwanetse go ema batho ba kgone go feta.

Dikotsi tse tlhagelelang batho mo tseleng ke dikotsi tse tsa bo di-car accident-e fa dikoloi di thulana. Nna nka netefatsa gore batho ba tsamaele ko ntle ga tsela gore ba kgone go dula maphelo a bone a .

Dikotsi tse tla tlhagelelang motho wa baesekele ke di-car accident ebile gore motho a ka tsamaya ka baesekele go ya tirong e a thusa ka gore a ka se kgone go fitlha late-a.

Gore batho ba dire dipono tsa mela, ke go bontsha gore mo mmileng mo go tshwanetse gore wena ga o reila koloi o eme, o emele batho ba kgone go feta.